Zininzi izizathu ezibangela abantu batshintshe iziduko zabo xa bebadala, esinye sesizathu ukuba befuna ukwakha ubudlelwane kunye nosapho lukatata wabo. Abanye bafuna ukulungisa ubudlelwane phakathi kwabo nosapho lukatata wabo nolukamama wabo ukuze bazokwazi ukuvana bavisisane kwenzele xa ukhulisa abantwana balazi usapho lwabo lokamama nolwakatata.

Ilobolo yindlela yokwakha ubuhlobo, ayiyondlela okanye iinjongo zokuthenga umfazi. Xa ubhatala ilobolo kuba ufuna ukwenza into elungileyo ngendlela efanelekileyo ngokwesiko lakwaNtu, ufuna ukwazisa olu sapho lomfazi ukuba ngaba uzokwazi ukunakekela intombi yabo kwaye uyabulela ngendlela abamkhulise ngayo.

Uzokombatha isinxibo soomama senkosikazi somama wasemzini. Uza kuzigquma akazoveza umzimba wakhe. Uza kunxiba njengonkosikazi yasemzini ngawo wonke amaxesha esendlini. Esebenza ehamba uza kuhlala enxibe olo hlobo ezigqumile kwaye kucaca uyinkosikazi yomzi.

Ukudla okumnandi kwesiNtu esikuthandayo ngumngqusho neenkobe ophekwe ngaphandle ngomlilo wangaphandle, nenyama eyojiweyo ngaphandle yaphekwa nangembiza zangaphandle yaqholwa ngetyiwa ayaqholwa ngezipayisi zabelungu kodwa kwenziwa ngendlela yesiNtu ngendlela enambithekileyo ngetyuwa.

Hayi, ndakubazisa ukuba isiko eli ilobolo akuthengwa mntu akuthengiswa ntombi, yindlela yokwakha ubuhlobo phakathi kumasapho omabini, yindlela yokucela ukwakha ubuhlobo nokuba ngaba basazise ukuba intombi bazayinakekela izidingo zayo bayihloniphe bayiphathe ngendlela efanelekileyo ngentlonipho kwaye eli lithuba lokuba ngaba sakhe ubudlelwane.

Zonke izinto zihamba ngamaxesha azo amaxesha atshintshile ngoko izinto funeke zihambe ngokwamaxesha. Ngoku izinto azisafani nakuqala, kuza kufuneka ukhawulelane nezinto zanamhlanje, wenze izinto ngendlela efanelekileyo. Kulungile ukucaphula kwizinto zamandulo kodwa masisebenzisane sicaphule ezo zilungileyo sidibanise nezi zisimanjemanje.

Ukufuya kubalulekile kuba kubonisa ubutyebi. Imfuyo kuyafana nale nto kuthiwa yi-currency. Uyakwazi ukuthenga ngayo, uyakwazi ukuthengisa ngayo, uyakwazi ukurhweba ngayo ngamanye amazwi. Kubalulekile ukwenzela ukuba kungadingwa into yokutya endlini okanye ukuhambe kuthengwa uyazi uba ukutya kulapha nemfuyo ikhona namasimi akhona.